Ewe ikhona, kukudlala ibhola ekhatywayo. Yiyo into evamise usidibanisa sonwabele yona siphinde siqubisane namaqela alapha ekuhlaleni, sibeke imali. Mhlawumbi iqela ngalinye likhuphe ikhulu leeponti elinamashumi amahlanu eeponti, iqela ngalinye. Elo lithe lawina liyithathe yonke loo mali. Siye siyigcine ke ukuze emva kwexesha sifumane izinto esizidingayo apha kwiqela, izinto ezifana nebhola entsha, uphuculo lwebala, iimpahla zokunxiba.

Kunefuthe elibi kakhulu ingakumbi ngoku abantwana bangoku ezilalini bayayithanda iqakamba, nto nje ingqongophele kwa pha ezikolweni ngoba izixhobo zikwixabiso eliphezulu kakhulu. Into leyo eyenza ke ngoku siphele umdlalo weqakamba siwubona kumabonakude kuphela singeyonxalenye okanye sikhulise abantwana bethu beyidlala iqakamba ngoba izixhobo ziyabiza ixabiso. Nditsho nje ibhethi nje iyodwa nje ixabise amawaka amathathu anento, iyodwa nje ibhethi. Cinga ke ngoku xa kufuneka uthengele iqela, uya kuyenza njani? Kunqabe nabaxhasi aba.

Zinintsi kodwa ndingabalula zibe mbalwa. Isakhono sokuba ngunozinti, bayafumaneka abantu abanamava bafundise okanye bancedise ulutsha. Isakhono sokuba ngumdlali ofaka amanqaku, laa nto kuthiwa si-striker, ngabanye abantu abafuna isikhokhelo esihle ukuze baqaqambe kuloo nto. Isakhono sokwazi intoba ukuba ngumdlali usemtsha ukhangele iindawo ezingakusondeza ekubeni udlalele amaqela aphaa phambili. Ubuchule ke bokuthi uthetha njani okanye uzisondeza njani kwiindawo apho ungazibona ude ufumane inzuzo yemali.

Iya kuba nguSerena Williams. Owu, elo bhinqa! Isizathu soba ndivakalelwe into yoba ngumdaka omnyama lowa ophaya eMelika nodume kakhulu osewine iimbasa ezininzi. And isizathu soba ndivakalelwe kakhulu yingoba siluluntu olumnyama ingakumbi amabhinqa akabonelwa ntweni, amnyama ukuba angaqaqamba kwinto. Kodwa uSerena Williams wakubonakalisa oko ukuba, yima ndizayibeka ngesilungu. Akukho nto ingakunqanda, the sky has no limit. Ewe!

Yingoba bayazoyikisela iintombi zabo ezintle, bazibona zithambile ingathi azinodlala umdlalo wombhoxo. Kanti ke umdlalo wombhoxo uyavavanywa uyalungiselelwa ukuba uzikhusela njani, noluvo oluncinci apha kubazali yenye yezinto ebenza boyike nangakumbi. Yinyani into ethi ulwazi oluncinci luyingozi kuba ngoku bavala amathuba wokuba iintombi zabo zibe yinxalenye yombhoxo.

Umqeqeshi funeka abe nesakhono sokukwazi ukuthetha nabadlali. Umqeqeshi funeka abe nesakhono sukubona isakhono esifuna ukulungiswa siqaqambe, that means umdlalo onetalente akwazi uyibona kwangoko. Umqeqeshi kufuneka abe kanti unesakhono sokwenza abadlali babumbane bathethe ngazwinye. Funeka umqeqeshi abe nesakhono sokukwazi ukusombulula iingxaki nengxwabangxwaba ezithi zivumbuke kwiqela. Funeka umqeqeshi oqeqeshiweyo kwayena.

Hayi, ndicinga uba iyabamosha mna laa midlalo. Ibenza amavila laa midlalo. Yiyo into endingayitsho iyelelene nala midlalo yevidiyo, ngakumbi enogonyamelo. Hayi, ayibenzi uba bakhule kakuhle. Bayaphulukane kwezininzi ngoba kaloku baloko bejonge nale vidiyo, bangakwazi nokukwazi uzilolonga ziqu zabo ngoba bahleli phantsi badlala nale vidiyo, le le midlalo ikwividiyo. Hayi, mna andiyithandi ndiyala. Ndiyala kulaa midlalo.